Go thusa borrapolasi ka matshwenyego a go tshwana le ana, ke tla thoma ka go aga ditamo go tla go tshwarelela metsi mo go tsone mme ke reke le di tanka gore ka nako e tla go tshwana le ena borrapolasi ba batla go tsaya metsi fela go tswa mo go tsone. Ka gonne mo re tlhokang metsi teng a borrapolasi ba tlhoka metsi ke ka nako e le goreng go tlile go sokola rona baagi ka go tlhoka dijo, ka gore metsi ke one a le botlhokwa thata-thata go godisa dijalo ko dipolaseng.

Temothuo ya rooibos e thusa maAforika Borwa ka go godisa ikonomi ya bone ka gonne e dira ditiro jalo e kgona le gore dinaga tse dingwe di tle go reka mo Aforika Borwa. Mme e thusa le ka boitekanelo jaaka masole a mmele thata-thata le mo baneng e thusa mo mmeleng.

Diphologolo tse re ka di gamang ke kgomo, nku le podi, mme go le gontsi re di gama mo mosong kampo mo maitsiboeng. Ka ga jalo ke ka ntlha ya gore mo mosong di jele go le gontsi thata le mo maitseboeng di jele go le gontsi mme re sheba le bana ba teng gore ga re fetsa go di gama ga re tle go bolaisa bana ba teng tlala.

Madume, rooibos tea ke tee e e dirilweng go tswa mo matlhareng le mo dikutung tsa setlhare se se bidiwang Aspalathus plant. Setlhare se, se gola fela go tswa mo nageng ya rona ya Aforika Borwa. Sejalo se, se robiwa fela ka ngwaga thata-thata ka nako ya selemo kampo fa nako ya letlhabula ha e thoma, ke tsone tse di dirang tea ya rooibos. Ba tlile go di-cut-a, ba ditlhatswa ba bo ba di emela di oma, go ka oma gore ba tla ba dira tea. Mme fa di fetsa, ba fetsa go di omisa ba tla thoma ba di tsenya mo dikgetsing tsa tsone go tla go di isa kwa mabenkeleng.

Ke college le diyunibesithi tsa temothuo di thusa, mo nakong ya gompieno di thusa thata fela ka gore bana ba tswa kwa dikolong ba batla go ya ko dikolong tse digolo jaaka tsone di-college le diyunibesithi di thusa go ba ruta le go ba naya kitsiso e ntsi ka tsamaiso ya temothuo gore batle ba ithutele temothuo le gore diphologolo di tshela jang di ja yang teng. Le gore nou yaana di temothuo go na le dingaka tsa diphologolo ke jalo gore bana ba ye go ithutela tsone ko di-university le di-college-ing mme ke yone e dira bokgoni bo le bontsi ka gore baya go itseela kitsiso go jwa ko go tsone dikolo tse di golo tsena.

Ke ne ke tla mo botsa gore fa leruo la gage ke dira sekai jaaka dikgomo di dula mo lesakeng le le one le le lengwe, gore ga kgomo e le nngwe e bobola e tshwerwe ke bolwetse, a e kgona le go tshela tse dingwe mo lesakeng. Le gore melemo ya teng le malwetse a teng ba itse jang gore kgomo e tshwerwe ke bolwetse jo bo jaana le gore o kry-a yang melemo mabapi le bolwetse jo jwa kgomo. Ke ne ke tla mmotsa le gore ha ba tshwere legodu mme le legodu leo le dirile gore o rekisitse kgomo tsa bone kampo o di tlhabile o di jele, o boela yang ke dithoto tsa gagwe a puso mme e kgona go mo thusa ka matlole a gore a ye go thoma sešwa a reke gape dikgomo tse dingwe kampo o bereka jang.

Ke ne ke tla thoma ka go ithulaganya sentle le setlhopha sa ka gore ke mang o tlileng go sheba di buka, ke mang o tlileng go dirisa didiriswa tsa teng jaaka bo diterekere le gore ke mang o tlileng go fa dilo dijo maruo a ka dijo, ke mang o tlileng go nosetsa dijalo tsa ka le gore ka nako ya kotulo ke tlile go go fa bo mang tiro go tla ba ka thusa gore ke itse gore dikgomo kampo o ke tse feng tse e le goreng di nthusa thata jaaka go dira bo mašwi di gola thata, jalo jalo.

Ba bua ka wine farming ba bua ka dijalo tse e le goreng di dira majalwa. Majalwa a teng a bidiwa ba re ke one wine mme go le gontsi majalwa ao a nowa thata ke batho ba bo mme ka nako tsa maitiso ga ba ile ko di-tarven-eng kampo ke ye ko matlong a boikatiso ke yone ba e bitsang ba re wine farming. Ke yone dijalo tse di dirang bojalwa ba bo ba bo bitsa ba re ke bone wine.